Ee, nna ke na le mamello hobane ke tlo tswala molemo wa hore insurance e kgone ho mo mpata ha nkaba ka se be le tjhelete ya ho ipata kapa hona le e mong, a ke mo kentseng insurance-eng a be a ya boya batho. Ke tla kgona ho mo pata ka tjhelete eo.

Banka e tla o thusa ka hore o tjhentjhele tjhelete ya ka South Africa ho ya mose ho mawatle, le currency ya rona ha e tlo lekana ha e tlo tshwana le ya mose ho mawatle, ha di tlo lekana, di tlo fetana.

Hobane ke banka le banka eo, hobaneng tshwanetse ke tlo lefiswa hape ho thola e ntjha.

Ke founa mabapi le tjhelete ya ka ya tswala. Hobane, hobaneng phaello e le e le ho tlase tjena? Ke ne ke lebelletse diranta tse makgolo a hodimo, empa ke bona e le nyane, nka kgona ho e tlohella na?

Ke ne ke founela ho tsebisa hore ntlo ya heso e tjhele. Ke ne ke batla ho tseba hore re claim-a insurance-se re tlameha re etse jwang? Re kgone ho cover-a tsohle tse senyehile nakong ya ntlo e tjhang.

Nka rata ho tseba hore hobaneng dipatala tse qalang le tse mahareng di le nyane, mme di a kgoneha ya ho qetela e ngata haholo.

Ke tlo mo hlalosetsa hore ha ke na tjhelete e nngwe ka thoko empa ke na le eo fela ae hlokang. A ka kgona ho emela a matsatsi a mararo kapa ona a mabedi a business working days.

Nka mo jwetsa hore ha ke na tjhelete e nngwe ka thoko, empa a ka se a ka kgona fela ho emela hore e kene kamora matsatsi a mabedi kapa ona a mararo.

UIF ke ntho e, ha se ntho e bonolo hore o ka e fumana. O tshwanetse hore o sebetse o be le di-pension fund hore o kgone ho e thola. Empa ka mora tseo tsohle o ka kgona ho fumana. Le hore ha o lo claim-a e nka bo sebakanyana. Nako tse ding, nako tse ding e tswa ka nako.

O mong le o mong o na ntsha dikete tsa diranta. Re ile ra fitlhella sehlopheng, sepheo le toro ya rona hantle. Empa ha ho ne hona le ba bang ba sokodisang ho ntsha tjhelete ka nako, ba ba sa e ntshe ka botlalo.

Ke tseba hore forex o ka kgona ho iketsetsa tjhelete ka yona, empa ha se eo e hore o ka win-a ka mehla le mehla, o ka fenya ka mehla le mehla. Empa ho na le nako e nngwe o re ha o tlo win-a e nngwe, o ka win-a ha di, ha o ntso o etsa forex. Ke o tjhentjha di-dollar-a ho diranta hore diranta ho di-dollar-a.

Ho ne ho le bonolo hobane ha ba batla dintho tse ngata, ba mpatlile feela. ID ya ka, bukana ya ka ya boitsebiso, le address ya ka empa ka hatisa monwana, ya ba ke phetho.

Ha account ya hao e sa lokiswe, o tla kena mathateng a hore e kwale empa e sa hlola e sebetsa.

Ha o ya o lo kopa insurance, o ya o lo kopa, o ya ka ditokomane tsa hao tse felletseng. E leng bukana ya hao ya boitsebiso le lengolo la banka le leng, address-e ya moo o dulang teng.

Ha o batla ho kwala account ya cheque, o tshwanela ho ya bankeng kapa hona posong, o lo kwala account ya cheque.

Nka ya ke lo rerisana le banka hore ke tla kgona ho patala jwang, ke ba convince-se hore ke kgone ho patala hanyane hanyane jwalo, ho fitlhela ba nthusa.

Ee, ke na le yona ane e makatsa haholo hore banka e charge-a jwang, le ha o sa e sebedise.

Ke tlo founela, ke tlo qala ke founela bankeng. Ke ba botsa hore ho etsahala eng ka sena. If ba sa kgone ho reverse-a tjhelete ya ka, ke lo tletleba.

Ke ile ka ya ke ya kopa motho o a ngodisitswe ntlo ka lebitso la hae, hore ke batla ho lo bula account ya bank a nthuse ka lengolo la tsebiso ya ntlo, kapa yona ya address moo ke dulang teng.

Ke batla ho kwala account ena mabapi le hobane ha ke ntse ke e butse, ha ho na moo ke tlo nthusang ka hona hobane, ha ke sa kgona ho e patala.

Ke na le dikgetho tsa hore hobane ke batla ho dula ke sireletsehile, ka nako le mosebetsing moo ke sebetsang teng ha ho wa sireletseha teng.

Negative e etswa ke hore o ile ATM-eng, a kenya karata ya a ATM-eng, e hula di-charges mme tjhelete eo a na e kenya ke ya account, a na bula account ka yona. Ha se e tlo dulang bankeng ya hae, ke ha o qala o bula account.